Cha hhayi ngike ngay'gibela Nkosi yami, ngike ngay'gibela iy'timela ezintsha hhayi. Cha zilungile, zilunge kakhulu kunalezi ebesiy'jwayele, ziyisimanje kunalezi ebezikhona phambilini. Ziyisimanje, yonke into nje yakhona ilula ilula nje.

Imbangela yokubambezeleka kwesitimela ukuthi abantu bavele bebe yiqoqo endaweni eyodwa ekubeni ziningi iy'valo zokungena esitimeleni. Uthole ukuthi ena manje-ke isitimela sesiyabambezeleka-ke asisahambi ngesikhathi esiyiso. Nanokuthi abanye bavele beme emgaqweni wesitimela, befuna ukususwa uthole ukuthi sebeyatakulwa-ke abanye kodwa yehheni!

Ukukhuphuka kwamanani ophethroli akunawo umthelela esinqumeni sami sokuthi ngithenge imoto ngoba esikhathini samanje izinto vele azihambi kahle, futhi kuyafana noma ungathi ena awuzubanayo imoto, kuyafana uzokukhokhela ukuthi ena wena usuke endlini uya emsebenzini, igcine nje ihlangene . Kuyafana nokuthi vele ukhokhele uphethroli, awuyithengi uyayithenga, kuyafana nje.

Ekuseni kuba nehora lapho kungahambeki khona emgwaqeni kunesiphithiphithi ngoba bonke abantu suke bephuthuma emsebenzini. Okusho ukuthi kuyenzeka abantu begcine sebechitha ihora lonke besemgaqweni kungahambeki. Gcine sebeqiwe isikhathi sokuthi bafike emsebenzini. Kanjalo futhi ematekisini kunodlame oluningi, abantu uma behamba ngamateksi, siyakuthatha ngokuthi suke bephakathi kokufa nokuphila ngoba kungasuka udlame noma ikuphi, noma kunini.

Engikubhekayo ngiyaye ngibheke ukuthi ena ikhampani leyo iyabakhathalela yini amakhasimende ayo uyabanakani abantu. Uyazizwa yini iy'khalazo zabantu? Ngiyabheka nanokuthi kuthiwani ngale khampani ey'nkundleni zokuxhumana. Bayavumani abantu abasake bayisebenzisa le khampani ukuthi ena hamba nawe uyozwa lobu bumnandi esabuthola nathi. Ngibheka nje izinto ey'kanjalo.

Uhambo engisake ngaluthatha ngebhasi olwalusuka eThekwini, sasiya e-East London. Lalungeve lumnandi lola hambo kwakumnandi, kwakumnandi yazi futhi nje wayengeve esilalela umshayeli. Uma kukhona uma kukhona abafuna ukudlula bathenge ey'toro simcele ukuthi ame, ame nje nangempela asilinde singene ebhasini. Aphinde abhekelele ukuthi ena ngabe siphelele sonke, sibuye sonke yini. Size siyoyikhulula noma size siyothenga.

Etekisini kuneforamu ebheka ukuthi abagibeli baphephile yini ey'ntweni ezinjengodlame, nakho konke nje lokhu okuba zinxushunxushu nobugebengu. Ebese kunane ophareyshini ebheka ukuthi imoto isesimeni esihle yini, iyakhishwa emgwaqeni uma ngabe ingekho sesimeni esihle. Lokho kusho ukuthi uphephile uma ugibela itekisi, ungahamba uze ufike la oya khona ungabanga sengcupheni yokuthi ulimale ey'ntweni eziwu dlame. Nanokuthi ube sengcupheni yokuthi ulimale engozini yemoto.

Ngizohamba uhambo olude, ngiqala nje ngokupakisha ubhanana, ngenzela ukuthi uma ngabe ngiphiswe ukuchama endleleni ngingalokhu ngiphiswa umchamo endleleni. Ebese ngilayisha ukudla okungenaso isisindo esikhulu ukuze kungeke kungigulise mhlampe endlebeni endleleni ukuthi sengiphathwa yisisu. Noma sengiphathwa ozungezane kanje.

Umbuzo nje engingawubuza nje okokuqala ngingabuza ukuthi koshaya mhlaka bani, mhlampe mhlampeni ena mhlampe kusaqala unyaka. Ngithi ngibuze ukuthi, ena mhlampe uyofika yini uJuni usuku sekuqediwe? Ngingabuza leyo mbuzo leyo ngenzela ukuthi ena uma sengibona ukuthi ena nawu uJuni ushaya, akwenzekale mehluko. Ngiphindele kubona ngiyobuza futhi ukuthi ena, engani sasivumelane ngesikhathi esingaka yini ndaba manje sekwenzakala isikhathi esingaka.

I-Uber angizizwa nje ngiphephile ngoba esikhathini samanje ama-Uber ukuthi uyacela i-Uber ikuse endaweni ethile, uthole ukuthi ena isigebengu esiyifihle ngo-Uber yabona. Mese-ke uthole ukuthi ena hhayi usutholakala ukuthi wena angeke usakhona ukubuya uxhumane nabakini. Noma uthole ukuthi kwesinye isikhathi okay, iyafika ikuthathe i-Uber, ikujikele endaweni, thathe konke izinto zakho oy'phethe, konke ngisho isikhwama. Ikuthathe ihambe nakho, bekushiye lapho wena kanjalo. Okungenzeka futhi noma bekushiya lapho, awazi ukuthi uzokwehlelwa yini, uyabona nje, ngiyayisaba mina Nkosi yami.